Ndingaliphucula ngoba longe ixesha labakhweli.

Kukuhlaselwa nokubanjwa inkunzi bathathelwe izinto zabo neemali zabo.

Kukulwisana nabaqhubi beeteksi ngokuba beyithatha ngokuba ayikho semthethweni.

Ndandisiya kwi-interview kodwa iteksi yonakala endleleni, loo nto leyo yandivisa kabuhlungu ngoba ndafika i-interview seyivaliwe.

Kukunyoluka nokungavisisani koonoteksi nabanini beeteksi ngemizila ehanjwa ziiteksi zabo.

Kukuba ngalo lonke ixesha aqinisekise ukuba isithuthi sisemgangathweni kwaye siyilungele indlela.

Ewe, ndakhe ndava. Kwakukho udutyulwano phakathi kwabanini beeteksi nabaqhubi beeteksi kwaye yasichaphazela ngokuba saswela iinto zokuphangela.

kakhulu xa sime kwisikhululo sepetroli zizimuncumuncu kanye namanzi neziselo ezimnandi.

Kukujonga imicelimngeni eyenza ukuba kubekho olu qhushululu.

Kukujonga jonga phambi koba bawele umgaqo. Bajonge ngasekhohlo, bajonge ngasekunene. bajonge uba akukho sithuthi sizayo bandule ukuwela.

Indlela le nkqubo eza kusebenza ngayo, namaxesha eza kusebenza ngawo kwaye nomrhumo ukuba uzawuba yimalini, nemigaqo nemithetho yakhona.

Kukubaqundanisa ndawoninye nokubayalela ukuba bangaweli ndikekabaniki umthetho wokuwela indlela kwaye bagade nezithuthi ezibalekayo, bajongane bagadane ngalo lonke ixesha.

Mhlobo wam, faka ibhanti lokukhuselo ngokuba awuyazi imini kaxakeka singazibhaqa sisengozini ngayo.

Kwakulixesha leeholide zikaDisemba, kwakumnandi kakhulu sizikhuphile nabahlobo bam sihamba i-road trip.

Kungokuba inani leengozi elwenzeka endleleni liba lininzi ngamaxesha weeholide eMzantsi Afrika.

Ngokuba ayipapashe koomabonakude nakoonomathotholo nakumaphephandaba.

Ndiyaxolisa ngokungonanifikisi ngexesha emsebenzini kwaye loo nto asiyophinde yenzeke.

Ndakhe ndahamba ngebhasi ndisiya kwelaseKapa. Kwakumnandi kwaye kwafudumele, futhi zange sifumane nangoozi. Ibhasi yayisemgangathweni kwaye yasifikisa kwangethuba.

Ibachaphazela kakhulu ngokuba imoto engekho semgangathweni iyayidala ingozi.

Kukufuna amagosa asebupoliseni ahambe nathi kuyo ithori.

Ndifunde kakhulu ukuba akulunganga ukuba uqhube isithuthi uphantsi kweempembelelo zotywala ngokuba loo nto idala iingozi, futhi funeka uhlale uthobela imithetho yendlela rhoqo.

Ayikho, basebenzisa iiteksi neemoto zabahlobo babo okanye usapho lwabo.

Ndandizihambela nabahlobo bam sisuka kumnyhadala. Kwaza ibhayisikili iphaphatheka, umqhubi wayo kwakubonakala ukuba unxilile. Ndazibona sendisengozini ndophuka umlenze.

Ndive ndingakhululekanga ngokuba ngokophando nangokwezehlo ezenzekayo kule mihla, iibhasi azisekho semgangathweni ukuze zihambe umgama omde.

Ngeke nditsho ngokuba mna ndingumntu ohlala esebenzisa ii-earphones ixesha elininzi xa ndisebenzisa itekisi, ngoko ke ndiye ndingabanaki kakhulu abantu endikhwele nabo.